siganeko salimanyanisa ilizwe kuba sonke sasingumntu mnye apha eMzantsi Afrika singachasananga ngebala, sonke sasingabalandeli beBafana Bafana kungekho mntu umhlophe namnyama, sonke simele eli lizwe kwaye sizimisele ukwamkela ezinye iintlanga ezazisuka kwamanye amazwe njengeendwendwe zethu sibonakalisa uthando nenkcubeko yethu yamasiko. Kuye kwavela amathuba amaninzi emisebenzi nentsebenziswano xa kwakufike le Ndebe yeHlabathi yeBhola apha eMzantsi Afrika. Wonke umntu owayeneshishini waxhamla.

Ezemidlalo ziye zancedisa kakhulu ekulweni nolwaphulomthetho kuba asilulo lonke ulutsha oluzophumelela ngemfundo. Yiloo nto kubalulekile ukuba uRhulumente aphuhlise ezemidlalo ukuze ulutsha lwalapha eMzantsi Afrika luxhamle. Noba luhlala edolophini okanye ezilalini kubalulekile ukuba lulufumane uncedo lokuthi nalo lukwazi ukufumana elo thuba lokuthi lifikelele kwezemidlalo ukuze lufumane uqoqosho olusezingeni.

Oyena mdlali ndimthanda kakhulu ebholeni nguChristiano Ronaldo wasePortugal odlalela iPortugal aphinde adlalele neAl-Nassr. Into edale ndamthanda kukuba usuka entluphekweni njengam. Uye wazimisela kwinto ayithandayo ukuze afikelele kweli zinga akulo namhlanje kwaye usisimiselo esihle kuwo nawomphi na umntwana okhoyo apha emhlabeni nanjenge-role model.

Eyona tim inabalandeli abaninzi bebhola eMzantsi Afrika yiKaizer Chiefs eyasungulwa ngonyaka ka-nineteen seventy-two. Le tim yebhola iye yanomthelela omkhulu eluntwini nakum kuba iye yavelisa iintshatsheli ezinkulu zebhola ezidume umhlaba wonke.

Imidlalo endithanda ukuyidlala kwi-intanethi ngumdlalo webhola iFIFA kuba ndingumlandeli omkhulu webhola ekhatywayo. Yaye omnye umdlalo endiye ndiwuthande yi-God of War. Ndithanda lo mdlalo kuba unika umdla yaye undenza ndizive ingathi ndikuwo xa ndiwudlala yaye ndichitha ixesha elinintsi ndidlala wona.

Oyena mdlali ndimthanda kakhulu kumdlalo womnyazi nguSiya Kolisi. USiya Kolisi uye waba ngumntu wokuqala omnyama ukuba abe ngukhapteni walo mdlalo apha eMzantsi Afrika. Ukuba wazi kangcono ngoMzantsi Afrika uzokwazi uba uMzantsi Afrika kulo mdlalo womnyazi abona bantu badlaliswa kakhulu ngabantu abamhlophe. Kwaye ukuba uSiya Kolisi abe ngukhapteni loo nto iye yandipha umdla kwamna ukuba lo mdlalo ndiwuthande kwaye ndiwulandele kuba loo nto iye yandinika ithemba lokuba noba isipoti kungasesiphi na kodwa kuzosoloko kukhona owo mntu uzosimelela kuwo.

Amabhokobhoko aye aphumelela iNdebe yeHlabathi yoMbhoxo amahlandlo amane kwaye loo nto indenza ndizingce ngabo kuba baye babonakalisa italente esinalo apha eMzantsi Afrika nokuzimisela kwezemidlalo.

Ezemidlalo ziyayidlala indima enkulu ekulweni nomcelimngeni kweyantlukwano ngenxa yezentlalo nobuhlanga kuba ziyasimanyanisa sibe ndawonye, ingakumbi xa sizibukela kumabala ezemidlalo apho siye sakhe khona ubuhlobo, sonwabe kungabikho kucwasana ngokobuhlanga.

Owona mdlalo uMzantsi Afrika ugqwesa kuwo ngumdlalo webhola yombhoxo, apho sineendebe zomhlaba ezine esiye sazifumana kule minyaka edlulileyo. Siphinde sibe nazo ezinye iindebe zeetonamenti eziphinde zidlalwe kakuwo lo mdlalo.

Owona mdlalo ndiwukhumbulayo kakhulu endakhe ndawubukela ngumdlalo webhola owawuphakathi kweFrance neArgentina ngo-twenty twenty-four umdlalo weNdebe yoMhlaba weBhola eKhatywayo. Owo mdlalo wandishiya neenkumbulo ezininzi ndlela le wawumnandi ngayo kuba kwakudlala abantu endibaziyo kubo kuzo zombini iitim. Kwitim yaseArgentina eyayinoMessi, inoMartinez, ibe nooAguero, ibe nooDybala. Kube yitim yaseFrance eyayinooPogba, inooMbappe, inooN'Golo Kante.